Eka mitlangu ya inthanete ndzi ndzi tsaka loko ndzi tlanga ni ri one ni ri nexe hikusa loko u tlanga ni vanhu u nga ha kuceteriwa ku endla swilo swo biha hi sweswo vanghana vo biha va onha mikhuva leyinene hi yona mhaka ndzi nga swi tsakeli eku kuma vanhu lava ni nga va tiviki ivi ni endla xinghana na vona hikuza a ni lavi ku onheriwa emikhuva ya mina leyinene.

A ma kahle nikatsongo vana va fanele ku huma vatlanga ni vana van'wana emahanyelo ya sweswi lawa ya ku tlanga na tikhompyutara swi endla emirhi ya vana yi nga ha tiyi yi nga ha tsaki hileswaku va tshamela eku tlanga na tikhompyuta hi hala tlhelo swona swa va pfuna na nyana katsongo e kambe i swa nkoka ngopfu eka vana hikuva va tlanga va tiyisa miri wa vona ni vanhu van'wana sweswo swi endla vutomi byi olova.

Emitlangu leyinene i mitlangu ya le handle ku nga ri yona mitlangu ya le ka inthanete loko vana kumbe wun'wana ni wun'wana a huma a ya tlanga mitlangu ya xiviri emiri lowu wa kota ku tsaka ku nga ri hi mitlangu ya le ka xikirini hi mitlangu ya ya mianakanyo ntsena kambe loko hi kota ku tlanga handle hi tlanga ni vanhu van'wana leswi endlaka swa ku ri hi tolovelana ni vanhu sweswo swi endla vutomi byi tsakisa.

I ntlangu wa bola hi ku sa layana yona ka bola e ntlangu lowuyani a wu na wona madzolonga kasi vanhu lavantshwa valava mitlangu yo fana na leye le ya madzolonga yi va endla na vona va va vanhu va madzolonga kasi swo swoleswo a swi laveki eka vana kasi ka hinkwavo vanhu a swi laveki.

Hi ku heta nkarhi wo endla swilo leswinene kumbe ku va ni ndyangu ku va ni vanghana loko no tikuma na ni tlanga i mitlangu ya le fonini no va ni ri nexe kambe loko ni ta huma ni tlanga ni vanhu hi sweswo swi endla na mina ni tsaka ku vulavurisana swi ya swi tiya swi antswa.

Emitlangu yo fana na chess i mitlangu ya kahle ya le ka ti-cellphone hikusa mitlangu yo yoleyo yi endla munhu a hleketa yi endla e mianakanyo yi tshama yi ready sweswo swa pfuna eka vana.

I ntlangu wa maphepha lowu vitaniwaka five cards eka ntlangu wolowo u u tlanga hi ku humesa mali leyi u bejaka hi yona i ku ku ta huma nomboro leyi u nga ta yi vitana loko nomboro leyi u nga yi vitana yi huma hi kona u kumaka mali.

I ntlangu wa muravarava muravarava loko u wu tlanga u wu tlanga hi tindichi ta thwelufu loko tindichi ta thwelufu ti ri kona hinkwato a wu koti ku ndlhula ku na ndichi yin'wani la tlhelweni u fanele u ndlula la ku nga riki na ndichi kasi emawinelo ya kona ko va wo sala na tindichi timbirhi hi ndlela yo yoleyo u ta ve na u winile.

Ina, e tinsimu leti ti koka rinoko hileswaku loko u tlanga ku nga na tinsimu emitlangu yo yoleyo yo nonisa hi ndlela yo yoleyo u nga ha tshika endleleni u nga yi mahlweni kasi loko u fika ka xin'wani u kuma etindzimi ti endla u ya mahlweni.

Ku ti lulamisela a ku tlanga mitlangu yo fana na bolo swi lava u ti lunghiselela hi ku u tsutsuma u u olola milenge hi ndlela yo yoleyo e mirhi lowu wu ta va na wu toloverile loko se wu fika nkarhi wo tlanga bolo hi ndlela yoleyo u ta kota ku yimelana na na awara hinkwaro kumbe enkarhi wu nga vekiwa ku tlanga ntlangu wo wolowo.

Entlangu wa timavuri i ntlangu wa kahle ngopfu eka vana hikusa u wa olova kasi i na timbewu hinkwato ta kota ku tlanga ntlangu lowu leti i ti dyondzisaka tona a ti dyondzisa vana ku dzikisa mianakanyo ya vona eka nchumu un'wani ni un'wani lowu va nga tikumaka na va wu endla hikusa loko u nga dzikisi mianakanyo ya wena swi nga ha endleka u tshika ku endla swilo swo swoleswo na wu swi endla.

I ntiyiso mitlangu ya khale a hi na edyondzo leyi kahle leyinene kambe mitlangu yo tala ya manguva lawa a ya ha ri na tidyondzo letinene eka vana hi xikombiso ti seketela vuhungasi byo biha byo fana na madzolonga kasi sweswo a swi lulamangi hikusa a n'wana loko a kula u kula na a ti va madzolonga hikwalaho ka mitlangu leyi a yi tlanga.

E kokwani a va hi nyika ntlangu wo tsakisa swinene u tshama hansi se va va la milenge ya hina e ntlangu lowu a wu vitaniwa mbalelembalele hi ndlela yoleyo va konta milenge kasi ku fambisana na risimu kokwala.

A ndzi tsaka ngopfu swinene loko va ndzi e garingetelela hi switori le swa khale kumbe mitlangu ya khale leswi fanaka na ku rhandzana a ka swinyenyana loko kokwani a ni hlamusela hi ku rhandzana a ka swinyenyani a ni tsaka ni titwa onge na mina ni ngo kuma rirhandzu ro fana na rero.

Muravarava a ku ri ntlangu wa kahle swinene eka hina tanihileswi a hi kula milawu ya kona yi olovile a ko va leswaku loko u tlanga u fambisa tindichi ta wena ta twelve kambe u fambisa hi yin'we hi yin'we u ze u ya kuma layana ti makaka layeni ta three loko se ti makile layini ya three u kota ku ya tekela munghana loko u mi tekela ti ze ti hela etindhichi ta yena kumbe ti fika ku sala timbirhi hi ndlela yoleyo u ta ve a wu koti ku tlula ndichi yin'wani la mahlweni ku na ndichi.

Ntlangu wa ncuva a wu ri ntlangu wa kahle swinene wu ri na tidyondzo to hambanahambana kambe edyondzo ya kahle yo sungula hileswaku a yi dyondzisa a ku konta kumbe edyondzo ya swimbalo ku nga maths hi ndlela yoleyo wa kota ku dzikisa mianakanyo ya wena eka yona loko u tlanga swi fanele u maribye ya wena lama nga ta fike ma wela kona loko ma wa eka layini leri nga qondana na malayini ya munghana kambe ku na maribye ya munghana u ta kota ku tekela munghana wa wena hi ndlela hi katsongotsongo u va u wina.

Ku nga ha va YouTube, kumbe Life TV ti hlaya hlayilenyana.

I ku ti-practi-sela wena kumbe hi ku tirhisa switirhisiwa leswi nga swa foni, u kota ku nghena ka inthanete u ta kota ku antswisa exikili lexi.

Ndlela leyi inthanete yi tlakukeke ha yona swi nga ha koteka i nga va ntlangu lowukulu kufana na mitlangu ya tibolo. Masikwana namuntlha ka hinkwaswo swi titshege hi yona inthanete ku na leswi vitaniwaka AI naswona swa kota ku seketela sweswo.

I ntiyiso swona emhaka yo sungula ku fika yi ti komba yi ri ya ntiyiso ku ze ku fika mhaka leyi ya vumbirhi, na mina ni nga ha yi ni nga ha ringeta ku ti yimelela hi tindlela to hambanahambana. Ndzi nga ha vula ku un'wana i tshemba leswi yena a lavaka ku ta swi tshemba, kasi loko ni yimelela ntiyiso ko kwaleno ka tipulatifomo leti ta internet un'wana na un'wana a nga ha ndzi vona kumbe a ndzi tshemba. So un'wana na un'wana i tshemba leswi a lavaka ku ta swi tshemba loko ni ti humesile rivaleni hikuva a ndzi swi endlanga kumbe a ndzi swi vulanga swi ta hi yena ku wa ndzi tshemba kumbe do.

Ndlela yo antswa i ku va va program-a entlangu lowu hi ndlela ku loko se swi ya hala ku tlangisiweni hi ndlela yo biha u kota ku tibuloka wona u nga ha yi mahlweni, tanihileswi u ti tivaka loko u fanele ku endla yini hi ntlangu lowu sweswo swi nga hunguta ku u khomiwa ku biha.

Eka leswi munhu a swi endlaka kumbe ntlangu lowu a wu endlaka, vuhungasi bya kona a nga ha byi hundzula hi ku xavisa kumbe ku beja kumbe ku khompita sweswo leswo swi nga endla hi ndlela ya bindzu.

I ku va ndzi va na miehleketo yo sungula bindzu, loko ndzi va na miehleketo yoyaleyo ndzi nga ha vona etindlela ndzi nga ha ti lava etindlela to hundzula vuhungasi bya mina byi va bindzu. Kambe loko ndzi ta va na miehleketo yo va ndzi tlanga kumbe ko va vuhungasi a ndzi nge he voni hi bindzu.

E inthanete hi yona yi endlaka swilo swi olova, u nga ha pfula website u kota ku advertiser kona. U nga ha endla YouTube u kota ku advertiser kona, kumbe Instagram ka ti-social media hinkwato u nga ha endla bindzu.

Munhu i tsakela leswi swi nga le embilwini ya yena, so loyi a lavaka ku sungula bindzu i fanele a swi tiva swa ku ri kahlekahle vanhu hi nkarhi wolowo va lava yini loko i ta va nyiketa swoswoleswo va swi lavaka na vona va ta tsaka va ri seketela bindzu rorolero hi nkarhi lowu faneleke.

Ku tirheyikhoda u rhekhoda mintirho leyi u nga yi endla u nga ha swi endla u faka layeni ka ti-social media ivi eka ti-social media u tsala tinomboro ta wena kumbe ndlela leyi u kumekaka ha yona, na leswi va nga kotaka ku swi kuma u posta na ka va WhatsApp. Loko munhu a swi vona i ta swi tsakela ivi a kota ku hakela ka online na na bindzu ri ya mahlweni u kota ku mi rhumelela swona.

Leswi Suzan a faneleke ku ta swi endla hi ku tiva van'wani lava xavisaka magwinya i ku tiva na ti-price ta kona yena a fanele a ehlisa nyana katsongo, loko vanhu va swi tiva swa ku ri ya yena ma chipile va ta tsutsumela eka yena ivi hi ndlela yeleyo wa swi tiva swa ku ri ma nandziha loko vanhu vo tala se va swi tiva swa ku ri magwinya ya Suzan ma nandzika se a ya i khupulanyana katsongo mali yoleyo yi fikela ka lavan'wana yi ringana na vona. Hi ndlela yoleyo vanhu va ta ve na se va swi tiva swa ku ri ya yena ma nandzika ivi va tshama na yena.

A to nghena ka YouTube loko a nghena ka YouTube a dyondzisela kona vanhu vo tala va ta n'wi vona kona ivi va hetelela va rhandza yena bindzu ri sungula hi ndlela yoleyo.

Makhombo lama nga kona i ku tlanga mitlango ya le ka inthanete hileswaku u tlanga ni vanhu lava u nga va tiveki sweswo swi nga ha va na khombo leswi va ku fakelelaka ha katsongokatsongo vumunhu bya vona leswaku u onheka u va rixaka leri va nga ri rona so loko u tlanga ni vanhu lava u nga va tiviki hakantsongohakantsongo vumunhu bya wena bya onhaka.

Ndzi nga pfumela ntsena loko a va tiva vatlangi lava ku ri vanghana va yena hi hileswaku loko u tlanga na vanhu lava u nga nga va tiviki va onha vumunhu bya wena so na n'wana wa mina a ndzi nge pfumeli ku a tekelela vumunhu bya vanhu vo biha.

Leswi ndzi nga mu pfunaka ha swona i ku pfumela a tlanga kona ka inthanete ntsena loko ni ri kona ni ri kwalaya kusuhi hikuza hambi wo va kongomisa vana ku u nga tlangi eka inthanete hikwalaho ka ku onheriwa vumunhu vana i vana va ta tshama va ri vana so ndzi fanele ku tiyiseka leswaku ri na yena hi hlayisekile ndzi va ndzi ri kona.

N'wananga loko o tshamela ku tlanga mitlangu leyi e miri wa wena na miehleketo ya wena a swi nge tiyi swi tshama swi hlayisekile kambe loko wo tlanga mitlangu yo hambanahambana sweswo swi endla miehleketo ya wena yi va na vutlhari u kota ku hanya nkarhi wo leha hi yona mhaka a wu fanelanga ku tlanga game yin'we ku nga ya tikhompyuta u fanele ku huma u ya tlanga ni le handle ngopfungopfu u nga ha tlanga mitirho ya le handle i ya mavoko kumbe i ya miri sweswo swi ta endla ku e miri wa wena wu tiya na miehleketo ya wena u va sharp.

Dooh nyamuntlha a ya ha ri kona hikwalaho ka tithelevhixini kumbe tikhompyuta loko ripela un'wana na un'wana i ya hlalela khompyuta kumbe i ya hlalela a TV a ka ha ri na wona nkarhi wo va ndyangu wu tshama swin'we va bula e mintokoto dooh a swa ha ri kona un'wana na un'wana se a tshamela ka thekinoloji ya yena ku nga tifoni tikhompyuta mathelevhixini.

Hi leswi vanhu va manguva lawa kumbe vana va sweswi a va ha tshami hi xitalo ni vatswari kumbe vakokwani va vona va titshamela va ri voxe va endla leswi va swi rhandzaka hi nkarhi wa vona hi sweswo swi endla leswaku hi va nga ha kumi i dyondzo ya kahle.

Ncuva na muravarava swa tlangeka hi vana lavatsongo ni vanhu lavakulu a swi na malembe ku tlangiwa hi vanhu lava ntsena lava a va swi tlangi na muravarava ya tlangiwa na chess ya tlangiwa.

I ntiyiso vana va aka vuxaka loko va tlanga ni van'wana hi yona mhaka swi ri swa nkoka ku va va wu kuma mitlangu ku nga va le xikolweni hileswaku mitlangu yi aka miri ya vona na mihleketo leswaku i dzika eka swin'wana na swin'wana leswi va tikumaka va swi endla sweswo swi pfuna vana ku tiya.

La ka hina ku ne nkarhi wo titlangela hi ku cina la ka hina wa kota ku cina hambi ku ri macinelo wahi lama xiximekaka wa swi kota ku swi endla hinkwaswo swoswoleswo sweswo swi ta ku endla u u va na miehleketo leyi antswaka ivi u kota ku yi dzikisa eka swin'wana na miri wa hina wa kota ku u tiya hikwalaho u nga tshinela eka hina ivi u cina na hina

Hinkwavo vanhu va ku rhandza ku cina swi nga khathaliseki ku va na malembe mangaki i vantshwa va kulakulile hambi i va ri vakulu loko u cina va ku rhandza hi yona mhaka un'wana na un'wana i fanele a ringeta ntlangu lowu wa ku cina.

Swi sungula hakatsongotsongo sungula ku tlanga lomu makaya tanihi ku u tsutsuma ku fana na yena a Caster Semenya a ngo suka a tsutsuma a ya nghena la marathon kambe i swi teke katsongokatsongo ku tlanga le makaya ivi a toloveta miri wa yena ku endla hi ndlela yoleyo na hina loko hi ta endla katsongokatsongo mitlangu kusukela lomu makaya ya ha ri vana swi nga ha endla ku ya hi wu endla hi xitalo.